Ne nka mo araba ka gore se se botlhokwa ke go keteka botshelo jwa gagwe le go mo gopola, go na le go apara diaparo tsa setso tsa khutsafalo. Se se botlhokwa thata ke go kopana mmogo, go tshegetsana le go gopola dilo tse di molemo tse di mo diragaletseng.

Bokebekwa mo ditoropong bo utlwisa dikgwebo le ikonomi botlhoko ka go oketsa ditshenyegelo, go kgoreletsa dipeeletso, go ama pabalesego ya badiri, go fokotsa go tshepiwa je bareki le go senya leina la toropo. Mme kgabagare go dira gore ikonomi e seka ya tlhomama le gore e se ka ya gola.

Ke ne nka bitsa MmaAusi ka ntlheng ya gore ke molatedi wa gagwe yo mogolo, ke rata le dipina tsa gagwe.

Setso se bopa tsela e basadi ba aparang ka yone ka dingwao, mekgwa, histori le bodumedi. Diaparo tsa setso di sireletsa ngwaoboswa ka go bontsha gore motho ke motho ka tsela efe, go fetisa dingwao go tshwantshetsa dilo tse di botlhokwa le go rotloetsa kutlwano e leng letshwao le le maatla la gore motho ke wa setso sefe.

Ne nka mmotsa dipotso tse di malebana le tsela e a godileng ka yone, dilo tse a di tseyang di le botlhokwa, dilo tse a di lebeletseng mo lenyalong gore a o na le madi a a lekaneng, gore a godile sentle mo maikutlong, a ona le batho ba ba tla mo ema nokeng le gore a go dirisana sentle le morwadiake go le kana kang. Go akaretsa le dilo tse di jaaka mekgele go rarabolola dikgotlhang, go dirisa madi sentle, go laola go ngomoga pelo le dilo tsa lelapa le di tsayang di le botlhokwa.

O ka nna wa nna le seabe ka tlotlo mo ditirong tsa setso o sa je dijo tsa setso ka ntlha ya dijo tse o di jang ka go di gana ka maitseo, kgotsa ka go batla ditsela tse dingwe.

Dingwao tsa setso le meletlo ya basetsana ba ba fetogela mo bosading e keteka ditiragalo tsa botlhokwa, e fetisetsa mekgwa e mentle, e bopa botho jwa bone le go tlhalosa ditiro tsa bone mo setšhabeng. Mme kgabagare seno se ama tsela e ba itsegeng ka yone mo setsong, mekgwa ya bone le maikarabelo a bone mo setšhabeng.

Diaparo tsa setso tsa baTswana di akaretsa tshega tsa banna, basadi di akaretsa tuku le dikhiba. Diaparo tseno di tshwantshetsa setso sa baTswana ngwao le tlotlo, mme di na le seabe se segolo mo go bontsheng setso sa baTswana.

Puo e bopa setso le boitshupo ka go boloka dingwao, go tlhalosa boleng le go kopanya ditšhaba. E tlhotlheletsa tsela e batho ba lebang dilo ka yone, tsela e ba tlhalosang setso sa bone ka yone le dikamano tsa bone le batho ba bangwe. Kwa Setswaneng, dipharologano tsa puo di supa boitshupo jwa selegae le go godisa dipharologano, go humisa puo le ngwaoboswa ya setso.

Setso sa go besa nama se se itsegeng jaaka braai se kopanya batho mo mafelong a ditoropo ka go rotloetsa dikamano tsa loago, go abelana dingwao, go keteka ngwaoboswa le go dira mafelo a a sa tlwaelegang a batho ba ka kopanang le ba bangwe mo go one.

Puo ya gaetsho ke Setswana mme go ithuta Setswana motlhofo go ikaegile ka dilo tse di jaaka popego ya thutapuo, thulaganyo ya medumo le tlotlo mafoko. Le fa gone e ka nna kgwetlho thutopuo ya yone e e utlwalang sentle le botlhokwa jwa yone mo setsong di ka dira gore go ithuta go nne le matswela.

Diaparo tsa setso tsa Aforika Borwa di ntse di fetolwa go nna tsa segompieno go tsenyeletsa ngwaoboswa ya setso mo mefuteng ya segompieno jaaka ya seZulu, dikobo tsa ba Xhosa le mekgabisa ya ba Ndebele go dira gore diaparo tsa setso di fitlhelele le go nna maleba go babogedi ba segompieno.

Setswana se boloka ngwaoboswa, se rotloetsa setšhaba ebile se bontsha ngwao le mekgwa ya Setswana. Le fa go ntse yalo, dikgwetlho tse di jaaka go feto-fetoga ga puo, go e boloka le go kgaogana ga ditso, di tlhoka go elwa tlhoko go tlhomamisa gore puo e tswelela pele e le botlhokwa ebile e le botlhokwa.